Batho ba le bantsi ga ba kgone go reka data ka gonne ditlhwatlhwa di be di le ko godimo, di ama botlhokatiro thata ka gore ba le bantsi ga ba kgone go ka dirisa data gore ba ka bona mebereko mo di-internet-eng.

Ke dirisa data ya Vodacom e e le gore ke reka ka three hundred and twenty-nine rand kgwedi le kgwedi mo e leng gore e ntsaya sebaka sa kgwedi, ke e dirisa kgwedi yotlhe.

Ke dirisa data ya Vodacom e e leng gore ke reka ka three hundred and twenty-nine rand, e ntsaya sebaka sa kgwedi. Gore motho yo mongwe a kgone go fitlhelela ke ga go ka dira kamano le Vodacom gore a kgone go ka nna le data eo.

Itumelela data ya go ka lekana le hundred gig-e ka kgwedi mme le fa e ka tsena ka letsatsi la ntlha le e le gore le simolola kgwedi.

Mafaratlhatlha a five G a ka re tswela mosola thata ka gonne e ka kgona go ka dirisa di inthanete ka nako mo e leng gore ga o kgona go ka bona dilo di le dintsi thata mo di inthaneteng.

O a go tshwanela ke go ka tobetsa star one three six star zero one star o bo o tsenya di-number tsa gago tse ba go fileng tsone o felela ka hash ko bofelelong, data ya gago e tla tsena.

Botlhoko tota fa data ya ka e ka fela pele ga nako mme fa ke batla go e dirisa ke a itshuma mme fa ke sa e dirise ke a e tima gore ke kgone go boloka data ya ka.

Ke reka moya, ke be ke feleletse ke go fetolela go ka nna data ke reke data ka yone.

Ke a go tshwanela ke go mo bulela selo se se bidiwang hotspot, mobile hotspot mo e leng gore le ene o ka kgona go ka dirisa data ya ka mo founung ya gagwe.

Di a go ama badiri thata ka gonne batho ba bantsi ba dirisa data go ka bona dilo tse dingwe tse di diragalang mo lefatsheng go tshwana le bo dikgang, ditiro, jalo-jalo.

Ee, e siame go ka dirisa ke baithuti ka gonne baithuti ba kgona go ka bona dilo tse di ntsi tse di diragalang mo internet-eng mo e leng gore ba ka ithuta dilo di le dintsi tse e le gore bakwadi ba dibuka ga ba kgona go ka di kwala mo dibukeng.

Baithuti ba dirisa di AI go ka fitlhelela dilo tse e leng gore ga ba itse mme e feleletse e ama gore ba sa tlhole ba kgona go ka nagana mo menaganong ya bone go ka dira dilo tsa bone tsa sekolo.

Dilwana tsa go tshwana le di-computer-ra, difounu tse e leng gore di botlhale go ka tsietsa motho, ke tsone dilo tse e leng gore di a ntsietsa, ga ke kgone go ka di dirisa.

Thekenoloji e dira gore matshelo a rona a nne botoka le gore dilo tse re kgone go di fitlhelela ka nako.

Batho ba na le maikutlo ebile gape batho ke bone ba ba kgonang go dirisa thekenoloji mare thekenoloji yone ga e kgona go ka dirisa batho, e dirisiwa ke motho.

O kitla bo ka gonne motho o na le maikutlo ebile o na le tlhaloganyo.

Ko ya COVID-19 go ne go dirisiwa botlhale jwa maitirelo, batho ba ne ba dirisa dikhomputara go ka dira mebereko ya bone.

E le bathusi ba inthanete ga gona mo ba farologang teng ka gonne di-chatbot-o o kgona go botsa gore o dira jang dijo tse dingwe mme di-chatbot di kgona go tlhalosetsa fela jaaka motho jaaka modiri wa inthanete le ene a kgona go ka go tlhalosetsa.

Batho ba boifa go ka dirisa botlhale jwa maitirelo gore botlhale jwa maitirelo bo kgona go dira gore dilo tsa gore di feleletse di le mo phatlhalatseng mo e leng gore batho botlhe ba kgona go ka bona dilo tsa gago, maphelo a gago, jalo-jalo.